Batlhoka tiro ga bana tšhelete ya go reka data ka jalo ditlhwatlhwa tsa data di ba palela go ka kgona go reka e ntsi e ka ba thusang go batla tiro.

Ke dirisa data ya MTN ke rekisa ka makgolo a mararo e tsaya sebaka sa kgwedi. E dira le gore ke kgone go dira sengwe le sengwe se ke se tlhokang ke tlhopha yone ka gore e botoka motsweding ka tlhwatlhwa ka network e le jalo le jalo.

Ke ya MTN ke dirisitse lobaka la kgwedi. Fa o batla go e reka o ka tsena mo webosaeteng ya MTN, mme wa bona fa o ka e reka ko teng.

Ke di-gig di le makgolo a mabedi ke e dirisa kgwedi yotlhe. Ke rata gore e tsene ka letsatsi la ntlha la kgwedi gore ke tle ke kgone go bona mosola wa teng sentle.

Madirelo a mantsi go tšhwana le laeborari center kwa tleliniking di-cafe-ing le mafelo a mantsi a re thusang jaaka police station gore batho bao ba batho ba etela mafelo a ba kgone go tsena mo tsone. Ba batle tiro kgotsa dingwe tse dingwe tse di ba thusang.

Mo pampiring e le nngwe ya airtime go nale sekai sa go tsenya data. Ka jalo o lebelela mo yone go farologana ka gore o dirisa ya network e fa kgotsa data e fe. Fela e teng mo pampiring nngwe le nngwe kgotsa o ka tsena mo mafaratlhatlheng wa bona se o ka se dirang go tsenya data.

Nka netefatsa go reka data e sa feleng ka bonako, nka fa efoga go lebelela di-video.

Go boloka madi thata ke ga o ka reka mowa gonne mowa o ka kgona go reka data ka o ne. Mme o ka kgona go bona mefuta ya di data tse di seng tlhwatlhwa fa o rekile mowa.

Go aroganya data o ka kgona go aroganya ka mefuta e mebedi. O ka tsena mo webosaeteng ya data ya gago wa mo romelela data, kgotsa wa tshuba hotspot-o mo founung ya gago e tla mo kgontšhang go dira se a batlang go se dira.

Dithulaganyo tsa data di tlile go ya kwa godimo mo go tle go nna le go tšhwanetse go tla go nna le tse di lekanyeditsweng kgotsa tse di sa lekanediwang. Go botlhokwa go reka tse di sa lekanyediwang. Diphetogo mo tlhwatlhweng di tlo ama badirisi thata ka go ne ga tlhwatlhwa e oketsega ba ka nne ba seke ba kgona go reka ko ba tlwaetseng go reka.

Ee, e siame go ka dirisiwa ke baithuti fela fa ba nale mogolo. E ka ba thusa go bona dipampiri tsa kgale tse ba ka ithutang ka tsone ba ka tsena mo mafaratlhatlheng go bona mekgwa ya kgale ya go ithuta le e mešwa, mme ba ithuta ka one ba pass.

Ee, ba dirisa thekenoloji e tsweletseng jaaka AI go ba thusa mmerekong wa sekolo, mme ba tswafa go iterela o nna ka bo bone ba dirisa ditlhaloganyo tsa bone. Mme eo e ba dira ba nne le go tswafa go gontsi mme ba ka nne ba seke ba kgona go kwala ka nako ya ditlhatlhobo.

Tiriso e ntšha ya AI tlhabololo ya thekenoloji go romela melaetsa go go ntšha.

Thekenoloji e gola ka ntlha ga dinako di ntse di tsamaya. Di-scientist di bona tsela e ntšha ya go tokafatsa thekenoloji botlhale jwa maitirelo ke tiriso ya thekenoloji ko ntlha ga botho o dirisa robot.

Botlhale jwa maitirelo bo kgona go batlisisa ka dilo mo nakong e khutšhwane, mme batho ba ka se kgone go dira yalo ka nako e khutshwane. Batho ba kgona go ya kwa mafelong a mantšha ba bone ka nako botlhale ba thekenoloji ba maitirelo bo kgona go fela go ka itse lefelo leo mme se le .